Ee, mme merogo eo ke lerotse, lephutsi, le dinawa tsa naga.

Go jala maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng. Diapole, ditlhare tsa teng di tshwanetse go abiwa ngwaga le ngwaga di nosediwa nosediwa ka metlha. Dipanana di tlhoka metsi a le mantsi le go sirelediwa mo phetogong ya .

Fa o jala tamati, peo mo ntlwaneng kgotsa mo di-contain-eng e nnye pele o di isa tshimong. Fa tamati e godile e ka fetisetsa kwa tshimong mme bo e noseditse o itshireletse ka dinako tsotlhe. Fa o e roja o tshwanetse go netefatsa gore e godile go itekanela mme o robe mme o e lokela mo contain-areng tse di phepafetseng o di beele mo tulong e gore di tle di kgone go butswa sentle di fetogele mmala wa tsone o be khibidu.

Fa o jala rooibos, kolobetso peo ka metsi go fokotsa bokete jwa peo. E jalele mo lefelong le le nang le letsatsi le le lekanetseng o seke wa e tshela metsi a mantsi. Fa o roba rooibos o tshwanetse go roba fa e na le dingwaga di le pedi kgotsa di le ngwaga le dikgwedi di le tshelela. Fa o e roba rooibos o tshwanetse go dirisa sekere kgotsa thipa.

Rooibos-o ga e na caffeine, e thusa mo kgatelelong ya madi, e thusa mo mmeleng wa sukiri, e kgothatsa botsogo jwa letlalo, e kgothatsa le boroko.

Sa ntlha, ke maemo a sa itekanelang a loapi tharabololo ya teng e ka ba go ka dira dipatlisiso ka mefuta e e itshokeletseng mogote. Sa bobedi, bolwetse jwa mmu tharabololo ya teng e ka ba go sekaseka mmu kgapetsa-kgapetsa go tlhomamisa boleng.

Ya ntlha, ke go tlhoka metsi a a lekaneng. Ya bobedi, mathata a dipalangwa le polokego. Ya boraro, ditshenyegelo tse di kwa godimo le theko e sa itekanelang.

Sa ntlha ke go dirisa thekenoloji ya go tlhagisa dijeme. Sa bobedi, go tlhagisa matute ka mokgwa ya sejo sengwe. Sa boraro, go omisa maungo ka mokgwa e mengwe.

Ya ntlha, ke banana e nonofile ka potassium fibre le vitamin B six. Ya bobedi, ke apole e jewa ka go le gantsi mo metšhineng. Ya boraro, ke mango e na le vitamin A le C.

Ya ntlha ke tamati, tamati e kgona go jewa e le tala kgotsa e apeilwe. Ya bobedi ke ditapole, ditapole ke sengwe sa ntlha mo dijong tse dintsi.

Dithoro le mabele di jalwa ka bontsi mo lefatsheng lotlhe ka gonne di naya phepafatso e e tlhokegang mo dijong. Sa bobedi, di ka boloka nako e telele.

Fa go tewa wine farming go tewa temo ya ditlhare tsa morara tse di tlhagisang morara o o dirisiwang go dira beine.

Ya ntlha, lefelo le le siameng. Ya bobedi, metsi a a lekaneng. Ya boraro, mmu melemo. Ya bone, didiriswa tsa motheo. Ya botlhano, mefuta ya dipeo kgotsa dijalo.

Ya ntlha, ke go tshegetsa mefuta e e kgethegileng ya ditshedi. Ya bobedi, go sireletsa metsi le mmu. Ya boraro, go naya ditshedi legae.

Ya ntlha ke mabele, mabele a na le fibre e ntsi iron le calcium. Ya bobedi ke raese, raese ke dijo tse di fang maatla ka ntlha ya carbohydrates.

Sa ntlha, mafelo a a siameng le tlelaemete. Sa bobedi, mosepele wa lefatshe. Sa boraro, peo ya rooibos o le peo ya boleng. Sa bone, metlhape ya nosetso. Sa botlhano, mokgwa wa temo. Sa bothataro, tlhokomelo le thibelo ya bolwetse. Sa bosupa, tlhopho ya mmaraka.

Ga e na caffeine, e siametse bana le batsofe mme e tlhagisiwa mo lefelong le le kgethegileng fela.

Go apaya dijo, rooibos e dirisiwa jaaka metsi a go apaya ditlhatswana tsa moriri e dirisiwa gape mo moriring go nonotsha moriri le go thusa letlalo la tlhogo.

Sa ntlha, ke go gasa. Sa bobedi, go beeletsa. Sa boraro, go omisa.

Ya ntlha ke carrots-e, carrots-e e na le vitamin e e thusang ka matlho. Ya bobedi, dinawa tsa botala di na le fibre e e thusang mo go tsamaiseng dijo mo maleng.

Ya ntlha, ke tlhagiso ya maungo. Ya bobedi, pabalesego le boleng jwa tlhagiso. Ya boraro, polokelo le tshegetso ya maungo. Ya bone, kgwebo le mmaraka. Ya botlhano, thuto le thuso ya thekenoloji.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama maungo thata gobane fa o jala le nngwe le le rileng o tshwanetse go lebelela naga ya kwa o jalang mo go yone o lebelele le tlelaemete gore e jang.

Maungo a ka dirisiwa mo mekgweng e e farologaneng go oketsa dikotla, fibre le di-vitamins. Ka go tsenya maungo mo dijong tse di tlwaelegileng o tlisa phepo, tatso le boitekanelo mo botshelong.

Maungo ke karolo e e nonofileng ya ikonomi ya Aforika Borwa e e tshegetsang kgolo ya tiro, matlotlo a lefatshe le ditsela tsa go iponela madi mo boleming le mo kgwebong. Go godisa temothuo ya maungo go kaya kgolo e e tswelelang mo ikonoming.

Merogo ke e nngwe ya dijo tse di botlhokwa thata mo phepong ya letsatsi le letsatsi ka gonne e na le dikotla tse di farologaneng tse di tlhokegang ke mmele, e thusa mo lekanelang jwa motho, e oketsa bophelo jwa boleele le go fokotsa kotsi ya malwetsi a tsholang jaaka malwetse a pelo le kankere.

Merogo ke ditlhare tse di jewang, tse di sa tlhokeng go bua kgotsa go ritibadiwa thata pele di jewa di akaretsa makgabe, matlhare, merogo, dikgabagare le ditlhare tse dingwe tse di jewang gantsi merogo e jelwe mo dipolaseng kgotsa mo khabotong mme e le dijo tse di botlhokwa mo lenaneong la dijo la letsatsi le letsatsi.

Rooibos-o ga e na caffeine, rooibos e e ikaeletswe ke tlhago ke caffeine fa mefuta e mengwe ya ditee e na le caffeine e ka bakang go palelwa ke boroko kgotsa maikutlo a tshwenyang kgatelelo ya madi ka jalo batho ba ba sa batleng caffeine-e ba e kgetha, e tshwanelana le bana, bakudi le batho ba bagolo.

Rooibos ke sejalo sa tlhago. Fa balemi ba dirisa rooibos mo lefelong le le siametseng tlhokego ya yone ga ba senye tikologo, ga ba tlhoke go e itlwaetsa jaaka ditlhare tsa kwa ntle. Se se fokotsa tshenyetso mo lefatsheng le mo diphologolong tse di mo .